Hune muthu anga ya hone u shandukisa masheleni awe uri a bve kha rannda kha dzi doḽa vhanga ya fham vha ngaya kha dzi bannga dzo fhambananaho, vha nga ya kha bannga ya FNB vha nga ya kha bannga ya standard bank vha ḓo vha thusa uri vhone ereli vha kho nyaga u shandukisa masheleni avho, vha tshi khou ya kha vhuṅwe vhupo vha tshi kho endela mashango vha kone u zwikona vha shandukise masheleni avho uri vha savhe na khakhathi musi vha kha ḽa maṅwe mashango vha tshi kho shuma vho no vha shumisa tshelede ya ngeno vha shumise ya haningei.

Ndi vhona u nga ri forex i ḓi fana na dzedzi dzi gambling dziṅwe na dziṅwe dzine vhathu vha vha kho dzi ita hunga vha dzo fhambana na.

Ndi vhona zwi songo tsireledzea nga uri ḽeneḽo gwama ḽa masheleni unga swika kha hune wa ḽi wisa ngori ndi zwithu zwine zwi a konadzea unga ḽi wisa ḽa kana ḽa xela kana ha vha na muṅwe a ḽi tswa. U fara yeyi tshelede yo linganelaho zwi ngavha zwone zwa khwiṋe u fhirisa uri u fare gwama ḽa masheleni ane u nga ḓi lwisa, wa si ḓivhe na zwori ḽo fhelela gayi ngori nnḓa ho vhifha.

Muthu u tea u thanyela uri avhe akho ḓivha uri arali a kho ita khumbelo ya haneyo masheleni avhe akho ḓivha uri u kho a shandukisa ayo vha masheleni afhio, vha si ḓo ri vha tshi khou shandukisa uri ayo vha dzi dollar vha wana uri hangeini a u shumisiwi dzi dollar u kho shumisa dzi euro, so muthu u tea u thanyela a ḓivha uri haneyo masheleni ane a kho a shandukisa u kho tea u shandukisa aya kha dzi fhio u itela uri o no swika hangei phanḓa a sa ḓaḓe kana a vhori o fara masheleni ane ha shumi kha uvho vhupo kana kha hayo mashango.

Muthu anga ya a ita khumbelo ya u shandukisa masheleni awe dzi banngani dzo yaho nga u fhambana, dzi bannga dzine nda dzi ḓivha dzine dzi nga vha thusa uri vha tshi ya vha shanduka yo shandukisa masheleni avho ndi bannga i nonga ya FNB ndi bannga i nonga ya standard bank ndi bannga i nonga ya capitec, vha ya ya vha vha vhudza uri vhone vha kho ḓo u shandukisa masheleni avho a ya vha thusa vha vha shandukisela one.

Ndi bannga i nonga ya capitec, havha na bannga i nonga ya standard bank, havha na bannga ya nedbank, ha dovha havha na bannga ya FNB, hedzo bannga dzi a vha ṋekedza nḓivho nga ha forex dzi a vha thusa uri vha vhe vha khou ḓivha uri vha khou ḓi dzhenisa kha tshithu tsho no pfi forex ndi tshithu ḓe ndi tshithu tsha hani, hedzo bannga dze nda dzi vhala hafho murahu dzone dzi no vha thusa.

Forex ndi ya ndeme kha ikonomi yashu ngori u a wana hu na vhathu vhane vha kho i tamba vha wina tshelede i ne i a i a thusa kha lamatshelo, havha na vhaṅwe vhane vhari vha kho tamba vha ḽuza zwine zwi a konadzea uri u nga si dzule hu kho wina tshifhinga tshoṱhe, hu na tshifhinga tshine wa balelwa. So forex i ya ri thusa u uri honoyo ane a nga ḓivha o wina honoyo ane a nga ḓivha o kundelwa o kundelwa ihina ndi zwone, honoyo ane a ḓo vha wina o ḓi wina i ḓo muthusa itshe masheleni ayo.

Ndi vhona ungari muthu a nga ya kha dziḽa bannga dzine nda dzi amba bannga ya FNB, bannga ya standard bank, bannga ya capitec, bannga ya nedbank. A yo vhudziwa nda ya u ḓivha zwinzhi nga forex ine nda kho ḓi dzhenisa khayo, u fhirisa uri ndi vhe ndi kho zwi vhudziwa nga muṅwe muthu ane naye anga fhedzisela a kho badelisa zwine a khou nthusa ngazwo, so arali nda ya kha hedzo dzi bannga nda ḓivha na zwa uri masheleni anga a kho ḓovha u vhulungea ndi zwone zwa khwiṋe uri hu thembe dzi bannga u fhirisa uri u vhe ukho themba muthu.

Ndi nga vha thanyela nga u u a zwivhona arali haya masheleni a si a vhukuma u fana na vhathu vho tou a masheleni ane a si a vhukuma u a zwivhona nga u a imisela nṱha wa sedza uri naa masheleni ndi a vhukuma naa, u nga zwi ita nga ḽithihi nga ḽithihi naho arali masheleni ane a tshi ḓovha o ḓala mara ndi khwine u ṱuwa u tshi kho ḓivha uri masheleni awu ndi a vhukuma u fhirisa uri u wane hu tshi swika hayani u tshi vho sedza kana u hanefho hune wavha hone wa vhona uri masheleni ane wavha nao a si one a vhukuma.

Ndi zwa ndeme ngori arali hu sina akhaunthu ya bannga ndi hune wa ḓo vhea gai tshelede ine wa ḓo i wana vhaṅwe vha tshi vho rumela tshelede vha ḓo rumelisiwa hani, arali wo wana mushumo une u kho tea u sendela kha bannga yau u ḓo vha ḓo sendela kha mini ngori hu na mishumo ine ya badeli muthu tshelede vha to mu fha tshanḓani vha tea u senda kha yeneyo akhaunthu yawe ya bannga, so ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu kha ḽifhasi ḽa zwino a vhe a na akhaunthu ya bannga.

Arali no angwa heyo ṱhanziela ya tsumbo ya vhudzulo hafho ya hafho hune nda bva hone u a dzhena kha founu yau kha app yanu ya banngani hungavha u tshi shumisa capitec ungavha u tshi shumisa FNB ungavha u tshi shumisa standard bank, i hone heyo tsumba ṱhanziela ya tsumba vhudzulo ya hone wa dzula hone kha epe yau u sa musi arali u tshi shumisa capitec u dzhena kha iwe muṋe kha phurofaiḽi yawe i ya iwe muṋe wa ya wa ṱoḓa phurufu ya akhaunthu ine wa khou shumisa yone, i tshi bva phurufu i ḓovha i yeneyo ṱhanziela ya tsumbo ya vhudzulo hawu.

Ndi vhona unga arali zwi tshi khou ya nga bannga zwi vha zwo tea zwi vha zwo fanela, uri arali wari u kho vheya masheleni nga hetsho tshifhinga tshilapfu wa ṱavhanya u a bvisa, ndi vhona uri zwi vha zwo fanela ngauri na iwe u vha u kho humiselisa bannga murahu, u vha u khou bvisa bannga hanefho hune ya vha hone u vha u khou isi murahu so.

Ndi vhona uri muthu u tea uvha a kho dzhiela nzhele kha zwine a khou ita hu tea uvha a kho ḓi vhudza uri ee ndi kho shandukisa haya ma phini, ngauri wa wana vhaṅwe vho shandukisa phini vha dovha vha i hangwa vhavha vha khou shumisa heneiḽa ya kale lune zwi nga fhedzisela zwi kho buḽokisa akhaunthu yavho. Zwino arali vha tshi khou shandukisa vha tea u vha vha kho ḓivha uri ee vha khou shandukisa vha kho tevhedzela maitele one a u shandukisa phini ane vha nga ḓi zwi ita banngani vha nga ḓi zwiita kha vhone vhane vho dzula muḓini wavho hayani.

Ndi vhona zwi songo khwaṱha isi zwi khombo musi muthu a tshi khou bannga kha inthanethe, ngauri a u ḓivhi uri mu ngavha wu nnyi a ne a kho heka kana u kopoṱola akhaunthu yau ya bannga ngori vhunzhi ha vhathu vha a zwi ita vhunzhi ha vhathu khadi shango zwi vhono vhifha vha vho ita na zwithu zwine unga si zwi humbulele, so ndi vhona zwi songo khwaṱha ende zwi songo tsireledzea u bannga masheleni au u tshi kho shumisa ini.

Arali u tshi khou ita khumbelo ya garaṱa vha nyaga vhuṅwalo ha hune wa bva hone vhune ndi nga lu amba kha musi nga luisimane kana hune ha pfhi proof of resident, vhu a ṱoḓea nga maanḓa holo luṅwalo lwa hune nda bva hone u sumbedzisa uri ini ni bva gai, vha ṱoḓa na ṋomboro yanu ya ID nayo ndi ya vhuṱhongwa vha nga ḓi tou ita khophi kana vha ḓisa ya vhukuma.

Ndo vha ndi na khaedu ya musi ndo hangwa uri ndi khou bva nomboro ya tshitentsi lune ndo swika hene nda vha ndi khou tou founela hayani, nda vha ndi khou vha vhudzisa uri ndi khou ḓahadza iḽa fomo ya garaṱa ya tshikolodo fhedziha ndo hangwa nomboro ya tshitentsi fhedziha vha fhedzisela vha khou mbudza, vha khou nthusa, nda mbo ḓi i kunda nga zwezwo nda i wana.

Ndi nga mu vhudza uri sa izwi hu lwo tou thoma a tshi khou ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo uri ndi khwine a tshi ḓivha uri u khou nyaga u bannga kana u ita yeyo garaṱa nga fhasi ya bannga ifhio, ndi zwa ndeme ngauri hu na zwithu zwine vha, hu na dzi tshelede dzine vha dzhia nga ṅwedzi nga ṅwedzi dzine vha vha khou dzi kokodza. Zwino arali u tshi ḓivha uri bannga ifhio i dzhia vhugai zwi vha zwi khwiṋe u fhirisa u ḓidzhenisa wa ri u khou ṋanga bannga ngori nnyi o i ṋanga ngauri musi i tshi vho u kokodzela tshelede wa vha u si tsha zwi kona.

Zwithu zwa ndeme ndi uri u vhe u khou ḓivha uri musi u tshi khou vula iyo bannga ya garaṱa iyo garaṱa ya bannga ya tshikolodo u khou vula nga fhasi ha bannga ifhio na iyo bannga i dzhia vhugai musi ṅwedzi u tshi fhela kana ṅwedzi u tshi thoma. Ndi zwifhio zwidodombedzwa zwine zwa tea u itiwa musi wo no vula heyo bannga. Ndi zwa ndeme u ḓivha nga ha bannga ine wo vula garaṱa yau ya tshikolodo nga kha fhasi hayo.

Musi ni tshi khou ita khumbelo ya bannga ya khu.

Ngauri akhaunthu ya u vhulunga tshelede ya tshifhinga tshoṱhe i vha i khou thusa na u ḓowela u vha u tshi vho ḓowela uri u khou tea u vhulunga tshelede, u khou tea u ita mini mini ngauri zwi vha zwi zwa vhuṱhongwa ngori yeneyi tshelede u ḓo dovha wa i ṱoḓa futhi. I ḓo ḓi dovha ya ḓi u thusa tshifhinga tsha musi wo hanganea, tshifhinga tsha musi u tshi khou toḓa masheleni wa vha u si na mara haneyo ane wa vha wo a vhea, wo a vhulunga ndi one ane a ḓo dovha a vha masheleni ane u ḓo a shumisa matshelo

Akhaunthu ya u dibositha yo dzudzanyiwaho i vha i khou thusa muthu kana u shumela muthu nga ha uri a vhe a khou vhulunga masheleni awe, nga u vhea masheleni awe kha yeneyo akhaunthu nga fhasi ha yeneyo bannga ine a ḓo vha o ṋanga yone. Zwi vha zwi khou mu thusa matshelo uri musi a tshi vho ḓo ṱoḓa tshelede, musi a tshi vho ḓo hanganea, a shumise ayo masheleni ane u naho o vhuya a dibositha kha akhaunthu yawe.

Zwi vha zwi khou thusa uri u vhe u khou vhulunga masheleni au hu tshe na tshifhinga, u si ḓo sala u tshi ri papara ha vha hu si tshe na tshifhing, a zwi vha zwi khou thusa nga maanḓa ngauri zwi tshi ya na nga tshifhinga u wa fhiwa na nzwalelo. U vha u khou ya na nga nzwalelo dzine wa vha nadzo wa fhedzisela u tshi khou wana na nzwalelo dzine ndi nnzhi nadzo, u a kona u dzi shumisa, wa kona no u tou dzi vhala uri na ngoho u vhulunga hanga tshelede zwo nthusa.

U vula dibosithi yo dzudzanywaho zwi a thusa nga maanḓa kha vhathu vha fhano Afrika Tshipembe na vhaṅwe vha mashango a nnḓa na tsini na kule ngauri heneyi tshelede ine wa vha u khou i dibositha, heneyo tshelede ine wa vha u khou i dibositha hanefho banngani ndi yeneiḽa tshelede nthihi ine u ḓo dovha wa i shumisa, ndi heiḽa tshelede nthihi ine wa ḓo dovha wa i ṱoḓa wo hanganea kana u songo hanganea, wa shumisa heiḽa tshelede ngori i vha i hone kha akhaunthu yau ya bannga.

Hu na dzi akhaunthu dzo yaho nga u fhambana dzine dzi nga u thusa kha akhaunthu nthihi yeneyo ine wa vha nayo ya bannga u nga vula dziṅwe dzi akhaunthu dzo yaho nga u fhambana u itela uri musi hu tshi dibositha tshelede yo dzudzanywaho u vhe u tshi khou dibositha kha yeneyo akhaunthu kana wa dibositha kha heneyo nthihi wa tou isa kha hedziḽa dziṅwe akhaunthu na zwezwo zwi vha zwo tendeliwa, zwi vha zwi kha ḓi tea, zwi kha ḓi tendeliwa nga fhasi ha heyo akhaunthu une wa ḓo vha wo i vula.

Bannga i vha i khou vhuyeliwa arali muthu o vhea tshelede lwa tshifhinga tshilapfhu a vha a sa khou i shumisa, bannga i vha i na nzwalelo yazwo na ene muthu u sala a na nzwalelo yau, zwi ri ḓisela nzwalelo ine ya vha nthihi i mbo ḓi itiwa ya vha kha zwipiḓa zwivhili ha vha na nzwalelo ya bannga, ha vha na nzwalelo ya iwe muthu kha heneiḽa tshelede nthihi une u ḓo vha u khou i vhea ṅwedzi muṅwe na muṅwe kana ḓuvha ḽinwe na ḽinwe zwi tou bva khou ri u khou i vheisa hani.

Vhunzhi ha vhathu vha tshi aluwa kana ndi nga ri vhaaluwa vha pfhesesa yone khwiṋe u fhirisa uri vha vhe vha kho senda kha musi vha nga bannga, zwino ndi vhona u nga ri kha vhathu vha vhaaluwa i ya vha i khou vha thusa na uri i ya vha yo tsireledzea na musi vha tshi khou i vha i tshi khou i senda zwi vha zwi khwiṋe u fhirisa u vha vha khou shumisa bannga ngori bannga vha nga ḓi khakha nomboro mara arali hangei vha tshi khou i senda vha haningei hune vha khou i senda hone zwi a vha zwi khwine.

Kha miṱa life cover i nga vha thusa sa zwezwi hu na tshiwo, i ya vha thusa ya vha leludzela tshiwo arali muḓini ho vha na tshiwo, i ya vha thusa nga maanḓa mara arali yo vha i khou shumiswa sa thulusi i nga ḓi shumiswa sa tshelede ine tshelede honoyo muthu a nga swika a i shumisa nga murahu arali o vha a khou tou i vhulunga i nga mu thusa nga matshelo nga ḽi tevhelaho uri a ḓiwane a khou i shumisa heiḽa tshelede.

Musi vhanzhi ha vhathu vha tshi khou amba uri vha fhambana na masheleni manzhi, muṅwe ono ḓi amba uri ene o no ḓiwana a khou fhambana na masheleni manzhi lune ndo pfha ndi sa khou pfhesesa na u themba uri ndi vule na kana ndi songo vula lune zwi a ofhisa musi vhathu vha tshi khou amba uri vhone vho no fhelelwa nga masheleni lune arali zwa itea kha nṋe ndi pfha uri zwi nga vha zwithu zwine zwi nga vha zwo mmbaisa na u fhulufhela bannga ndi nga fhedzisela ndi si tsha a i fhulufhela.

Arali wa ṱavhanya u badela ḽounu i ya vha i khou thusa kha dzi nzwalelo dzine u nga vha wo fhiwa nga hetsho tshifhinga tshe wa ri u ḓo badela nga tsho zwino arali wa ṱavhanya u badela hedzila nzwalelo dzi a fhungudzea, dzi si tshavha nnzhi ngori wo fhedzisela u khou ṱavhanya u badela u fhirisa u badela nga hetshila tshifhinga tshe wawe uri u ḓo badela ngatsho, zwino nzwalelo dzi a fhungudzea zwi si tsha vha nnzhi dzine wa khou tea u vha u khou badela nga ntha heiḽa tshelede wa i dzhia.

Akhaunthu ya bannga ndi tshithu kana ndi nga ita uri ndi tshithu tshine iwe sa muthu u vheya hone tshelede kana u vhulunga tshelede yawu ine u ḓo i shumisa i tshi khou bva hanefhaḽa kha akhaunthu ya bannga lune lu zwi leludza uri u si fare tshelede ine i nga vha i nnzhi nga tshanḓa mara u i vhee hafhaḽa kha hetshiḽa tshithu tshi no pfhi ndi akhaunthu tshine tshi vha tshi tshithu tshine u fhedzisela hanefho wa fhiwa na garaṱa ine u ḓo i shumisa arali u khou ṱoḓa u bvisa ayo masheleni.

Ndi musi arali u vula akhaunthu hu si tsha tou iwa banngani u tshi nga zwi ita nga ṱhingothendeleki yawe fhedziha zwi ḓo vha zwithu zwine zwa ḓo vha zwi songo leluwa kha vhakalaha na vhakegulu kana na vhaswa kana na muthu muṅwe na muṅwe ane ha na ṱhingo ine i a kona u vhea app ya bannga kha founu, u nga ḓiwana uri vhathu vha khou shumisa founu ṱhukhu dzine izwi dzi a zwi kundelwa uri dzi vheye tshelede dzi vhe na app ya bannga.

Zwi nga ita uri ndi pfhe uri zwi vha zwo leluwa ngauri vha vho mpha tshifhinga tshilapfhu lune ndi vha ndi khou sala ndi khou badela heiḽa tshelede nga zwiṱuku nga zwiṱuku, nda kona u vha ndi khou i shumisa zwiṅwe uri vha vhe vha khou tou mbulaya musi vha tshi khou ri ndi khou tea u i badela nga murahu ha musi ha ṅwaha muthihi kana miṅwedzi vha wane uri nga hetsho tshifhinga ndi si khou salela ndi si tshe na na peni, zwino hafho zwi vha zwi khou nthusa ngori ndi vha ndi khou ḓi salelwa ndi tshe na maṅwe masheleni, zwino nga u hadzima tshelede ndi pfha uri zwi nga vha zwi khwine zwi ḓi pfha zwavhuḓi.

Ndi nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala nga ha nzwalelo dzine ndi khou tea u vha badela kana u vha lifhela dzone murahu nga murahu ha musi ndo dzhia ayo masheleni, ndi nga ṱoḓa uri ndi khwine vha mbudze uri dzwalelo idzo dzi khou ḓo vha vhugai na uri ende khou ḓo u badela ayo masheleni lwa murahu ha tshifhinga tshingafhani ndi khou tea u vha ndo no fhedza u badela hayo masheleni arali i miṅwedzi vha khou tea u mmbudza uri miṅwedzi mingana nga dzi ngana arali i ṅwaha vha mmbudza uri miṅwaha mingana nga dzi ngana.

Ndi nga mu vhudza uri arali a khou hadzima tshelede hu na tshifhinga tshine nga murahu ha hetshi tshifhinga kana ṅwedzi u nga ḓivha ee fhedziha ndi nga ri ṅwedzi, miṅwedzi nga murahu ha miṅwedzi u khou tea u vha o no badela masheleni oṱhe khathihi na nzwalelo dzoṱhe, dzine nzwalelo dza hone ndi nga mu bvisela khagala uri dzi khou ḓo u vha hedzi ngauri masheleni ane a ḓo vha a khou hadzima ndi haya, zwi amba uri nzwalelo dzawe dzi khou ḓo vha hedzi, u khou tea u vha o no fhedzisela u dzi badela nga murahu ha hetsho tshifhinga.

Ndi nga mu vhudza uri tsho leluwaho ndi ya uri u vha u sa kho panga akhaunthu namba ya muthu kana nomboro dza muthu iwe u tou swika haningei wa vha vhudza uri u u ṱoḓa phini ifhio ine u ḓo vhudza houḽa muthu ane a khou ḓi ya u ṱanganedza tshelede, zwa vha zwithu zwo leluwaho lune u ṱuwa o fara tshelede yawe nga tshanḓa a i sa haningei vha mu itela zwoṱhe lune zwi vha zwithu zwo leluwaho u fhirisa musi a khou shumisa app yawe ya bannga.